Nka ba eletsa ka hore ba se nyahame empa ba tswele pele ho batla mesebetsi dipolasing tse ding. Ka ha ba na le tsebo ho tsa temo.

Tjhe ha se monahano o motle, hobane dibaka di fapane le mobu o fapane hobane dibaka di fapane. Empa nka kgothaletsa rapolasi wa Northern Cape hore a tswele pele ka ho jala poone polasing ya hae, mme ae jale ka bongata hore e tsebe ho mo etsetsa tjhelete.

Ho ya ka maikutlo a ka, ke dumela hore basebeletsi ba mapolasing ba tshwerwe hantle. Lebaka ke hobane ke bona ba kgona ho fepa malapa a bona ebile ba kgona hore ba nke dilemo tse ngata ba ntse ba sebetsa mapolasing. Ke dumela hanwe ba sa tshwara hantle, motho ka mong a ne ke ke be a dula mapolasing dilemo lemo, empa tshwaro e se sentle.

Balemi ba nang le dinaha tse kgolo, ba tshosetsa balemi ba nang le dinaha tse nyenyane ka ho ba nyahamisa. Hore bona ba tlo kotula hanyenyane mme ba tlo etsa tjhelete e nyenyane hoo ba tla beng ba qetelle bile ba nyahame. Ba tlohelletse ba se ba sena dipolasi hohang.

Ke a ikokobetsa ebile ke a ithoba. Ke tsebisa boramolao hore dipampiri di teng ka lebaka la ho tloha ke le maphathephathe, ke di lebetse hae, empa ke kopa ba ntshwarele seo ha ke sa hlotse ke se sephetha, ho netefatsa ditaba tsa ka. Ke letsetsa ba hae mohala, ke kope hore ba nketsetse di-photo tsa dipampiri tsa ka tse lapeng. Ke tsebe ho di bontsha boramolao hore e feela di le teng, empa fela ke di lebetse lapeng. Ke kope hore ha ke sa hlotse, ke etsa phoso e tshwanang le ya mofuta oo.

Ho bohlokwa haholo hore dihwai di hlahlobe mobu wa bona kgafetsa le kgafetsa. Hore ba etse bonnete ba hore mobu ona o dula o phetse hantle hore dijalo le tsona di tsebe ho hola hantle di be le bophelo bo botle. Hobane ha re ba sa ke ba hlahloba mobu kgafetsa le kgafetsa. O ka fumana hore di teng dikokonyana kapa diboko mobung tse ka etsang hore dijalo di se ke tsa hola hantle. Empa ha ba ntse ba o hlahloba mobu kgafetsa le kgafetsa. Dintho tsa mofuta o jwalo, ba ka di fumana, mme ba netefatsa hore mobu wa bona o dula o phetse hantle ka dinako tsohle, le hona hore ba dule ba o tshela manyolo.

Sefate sa matekwane se na le boleng bo boholo, ka hobane re le setjhaba re fumana moriana ho tswa ho sona. Se thusa bakeng sa ha motho a hlatsa, se boele hape se thuse bakeng sa ha motho a sena boroko, a sa kgone ho robala hantle. Se boetse hape se thusa motho ha mmele wa hae o na le mahloko se fedisa mahloko ao.

Ntho ya bohlokwa eo nka e etsang ho boloka metsi, ke hore nakong eo pula e nang haholo e sa ntsa e le sehla seo pula e nang ka sona. Ke etse hore ke hle ke bokelle metsi ha pula ena ka ho kgaketsa. Ke dule ke na le metsi ka nako tsohle. E nngwe hape taba nka iphumana ke rekile di-jojo tse ngata tseo le tsona di tla dula di tshetse metsi hore ha nako ya komello e ba teng ke kgone ho di sebedisa.

Tjhe, bana ha ba lokela hore ba ka ya polasing ba ilo sebetsa teng le bona. taba e lokelang ho ka etsuwa ke hore bana ba dule hae mahaeng. Ha batswadi ba sebetsa mapolasing, bana ba dule hae mahaeng hore ba kene sekolo. Ebe batswadi ba bona ba ya ba hlokomela ka ha ba ya sebetsa. Ho ka batlwa feela hore bana ha ba e be ba le dilemong tse nyenyana ho be ne le le mothusi eo ba ka salang le yena lapeng ha batswadi ba le mapolasing mosebetsing.

O lokela ho bapatsa mosebetsi wa hao. Le ha ekaba marangrang, o boele o kgethe batho bohle ba faneng ka dipampiri.

Taba eo ke e elelletsweng ka bo rapolasi ha ba rekisa meroho ya bona sebakeng se le seng. Ke hlokomela hore ba sebetsa mmoho seo se bolela hore ba a, ba ya ananelana. Hobane ditheko tsa bona tsa meroho di a tshwana ebile di a lekana ke tshwano eo ba nang le yona e bontshang hore ba sebetsa mmoho. Empa phapang ke hore feela. Moreki yena o kgetha ho reka ho rapolasi ofeng ka theko e tshwanang le ya moreki a sa rekang ho yena hoo ho bontsha hore bo rapolasi ba ya ananelana, ebile ba sebetsa mmoho.